Phambilini njengombhaki, ngike ngajoyina elinye ikilasi lezifundo zokubhaka nomunye uchwepheshe, esifundisa kwi-inthanethi. Ngibhaka ngisekhaya, nayo ebhaka la ekhona. Kwaba yimphumelelo kakhulu.

Imidlalo engiyicabangayo, imidlalo yasemapaki, njengozwingi. Kanti futhi nemidlalo engagcina ikhiphe amakhono, njengokudlala ngobumba. Umntwana angagcina esekhombise ulwazi lokuthi angakwazi ukwenza isitsha.

Ngikubona kuwumqondo omuhle. Ngisezinhlelweni zokuthi ngiqoqe amathuluzi ami okwenza imibhako. Ngizobhaka amakhekhe, ngiphinde ngibhake amakhekhe emishado, ngiphinde ngiwahlobise, ukuze ngizokwazi ukuziqasha.

Phecelezi, i-Monopoly, eminye yemidlalo engibona ukuthi ingakwazi ukuthi ifundise izingane ngezimo zempilo nokwethembana.

Kwake kwangenza ngisakhula, ukuthi ngizizwe engathi ngikhishwa inyumbazame. Sasidlala nabangani bami. Ekugcineni ngabuye ngabona ukuthi kumele ngikhethe abangani ngendlela ezongithokozisa nami.

Izinsiza engazibala, izindawo zokuzilolonga, kanye namagrawundi okudlala ibhola.

Ngibona ukuthi abantwana, kuzoba lula kubona ukuthi bajwayele izinto eziningi zesintu, uma bezoqala ngemidlalo.

Ngikhumbula ngisafunda amabanga aphansi. Sasifundiswa ukusina, sifundiswa ukuthi unyawo luya kangakanani phezulu, lubuye luye lubuyele phansi. Uma sishaya phansi kwakufanele kukhale isigi, kuthi gqi, uma ngabe kushaya ngonyawo.

Bengingathatha umdlalo wendlamu, wokusina kwendlamu, ngoba ngiyazi ukuthi kwaZulu, umdlalo wendlamu uyigugu. Nokuthi ngingacela abazali bagqugquzele abantwana, bese ngenza isiqiniseko sokuthi wonke umuntu uphathwa ngendlela efanayo.

Ngicabanga ukuthi base baningi abantu abathanda imidlalo yendabuko. Angibuboni ubungozi bokulahlekelwa yisikhathi.

Sasiyodlalela ezinye izihlwele kwelinye ihholo lomphakathi. Sithe sisephakathi nendawo, sezwa umsindo, izihlwele zimemeza, kwaba nenhlokomo ehholo. Sabona ukuthi cha, senze umsebenzi omuhle, kwaze kwahlasimula ngisho umzimba.

Ngibona ukuthi uma abantu benza imidlalo ngamaqembu, kulula ukufundiseka, nokuthi kulula ukubona umuntu oyisibonelo esihle. Ngalokho, baningi abangafunda ukubekezela nokuthi baqine.

Umdlalo engingawukhetha, umdlalo waseshashalazini. Ngicabanga ukuthi bangawujabulela ngoba bayathanda ukujabulisa abantu, nokuthi bayathanda ukulingisa.

Kuke kwenzeka ngabona enye yamavidiyo kwi-inthanethi, yokuzivocavoca. Ngayibuka engathi izokwenzeka, noma engathi ilula. Ngathi lapho ngithi ngiyazama ukuyenza, ngabona nje ukuthi ayi, kusho ukuthi ngiyibhimbi lokuzalwa. Hhayi, ngamane ngayeka. Kodwa khona kuwumqondo omuhle ukuzivocavoca ngamavidiyo e-inthanethi ngoba konga nemali.

Ngingafaka amavidiyo ambalwa kwi-Inthanethi, mhlawumpe kube ividiyo yamahlaya, noma yendaba ethize nje. Lokho kuya sichitha nesizungu.

Ngake ngabafundisa abantwana abancane, ngisakhula. Babe kuthakasela engangibafundisa kona. Ngangibafundisa ukusina ukusina kwendlamu. Babe kuthokozela ngoba kwakukhala nezigubhu, kube nomsindo, kugcwaze, abantu bakujabulele nokubona izingane ezikhuthele.

Ngibona ukuthi laba abakwaziyo ukushintsha uthando lomsebenzi ukuze libe ibhizinisi. Kuya ngokuthi ukujabulela kangakanani lokhu osuke ukwenza, nokuthi ukukhuthalele kangakanani, nezinhloso zakho ukuthi yiziphi. Kodwa kubuye kube nalabo abazidlalelayo nje, bangawufuni ukwenza lutho, bangawazi namakhono abo, ukuthi amakhono abo alele kuphi.